Rooibos e thusa go rotloetsa temothuo ka ntlha ya gore lefelo leo go lemiwang rooibos mo go lone le nna ntse le sireletsegile kgatlhanong le tirisobotlhaswa ya batho. Go okeletsa mo ntlheng eo diphologolo le dijalo di nna ntse di sireletsegile gore tlhago e tsweletse pele e eme mo seemong se se siameng sa temothuo.

Puso e ka baya melao kgatlhanong le tirisobotlhaswa ya tikologo mo bathong. Ka ntlha eo ba ka okeletsa ka go rotloetsa temothuo go neela balemirui madi a e le gore ba a tlhoka gore ba a dirise gore ba kgone go reka dinyakwa kwa tse ba ka di dirisang fa ba dira balemirui tse e leng gore ga di kgatlhanong le tikologo.

Balemirui ba kopana le dikgwetlho di le dintsi mo letsatsing le letsatsi fa ba le mo balemiruing. Tse dingwe tse dintlha ke gore ba tshwanetse go dirisa didiriswa tse e le gore di boima ebile ga ba kgone le go di dirisa ka dinako dingwe ka mantswe a mangwe re ka re ga di botoka gore o ka di dirisa di bothata gore o ka di dirisa janong gore go nne le maano a go ka netefatsa gore se se nna mo maemong a a siameng balemirui ba tshwanetse go ithuta go dirisa didiriswa tse, ebile ba rutiwe gape gape le go ka dirisa dilo tse e leng gore ke tsa thekenoloji ga mmogo le tsa setegeniki.

Nka go tlhalosetsa jaana ka go jala ga rooibos, dipeo tsa rooibos di a tlhophiwa ebile di tseiwa sentle go tloga kwa go diriwang dipeo teng. Rooibos e tlhoka mmu o tlhwekileng ebile o itekanetse. Rooibos go tseiwa apeiwa yone e be e jadiwa go tsena mo mmung botelele ba go lekana le monwana wa seatla sa motho, go be go kgupelwa, go be go tswelela pele jalo. Rooibos e batla themperetšhara tsa go simolola mo selemong go ya mo setlheng se se latelang. Rooibos e ka tsaya dibeke tse di eighteen gore e kgone go gola e fetse. Morago ga go gola, rooibos go tseiwa mogodu ga mmogo le matlhare gore e kgone go dira teye kapa letlhare leo le siametseng go ka nwewa mo koping.

Go lemiwa ga rooibos go rotloetsa baagi ga mmogo le balemirui ba ba leng gaufi le temothuo ya rooibos gore ba nne ntse ba sireleditse tikologo ebile ba sireletse le tlhago.

Mongwe le mongwe o na le merogo e e leng gore o a e rata, e fela go botlhokwa gore o netefatse gore ga o tlhopha merogo o tlhopha merogo e e leng gore e na le boleng ebile e tlile go tsenya boteng mo mmeleng wa gago. Nka simolola pele ka go reka ditamati, ka reka khabitšhe, ka reka segwete, ka reka ga mmogo le ditapole gonne ke na le bopaki le maitemogelo a gore merogo e e le gore ke tle be ke e tlhophile e tlabe e na le boleng ebile e kgona gore e nthuse gore mmele wa me o tsweletse pele o gole ebile o nne ntse o itekanetse. Ka sekao, segwete se thusa gore matlho a itekanele ebile a kgone go boa mo boleng bo bo tshwanetseng.

Pitse ke engwe ya diphologolo tse di leng gaufi le batho tse e leng gore le gona di botlhokwa thata. Dipitse di ka dirisiwa mo mekgweng e e farologaneng re ka simolola ka balemirui, tse dingwe tse dipitse di dirisiwa go dirisa balemirui ga batho ba sena di diriswa tse di rileng tsa setegeniki tse dintšha, ke nngwe ya ditsela tse e le gore di ka dirisiwa mo malobeng le gompieno di setse di ka dira jaanong ga o le mongwe le gore o na le pitse o ka e dirisa balemirui gape pitse o ka be o e dirisa mo tsa metshameko. Ga o ka leba dipitse di mo metshamekong, kapa kgaisano ya dipitse ke nngwe metshameko e megolo thata e leng gore e teng mo lefatsheng mong wa pitse a ka e dirisa go dira madi.

Go tla nna botlhokwa thata gore o tsaye kgomo ya gagwe ga mmogo le diphologolo dingwe gore di ise ko bookelong jwa diphologolo. Tota-tota ge o lebile dikgomo gonne dikgomo ke tsone di tsayang mmeleke di utlwisa mo go balemiruing gore ba tle ba kgone go go rekisa. Jaanong go tla ba botlhokwa gore dikgomo di kgone go tlhabelwa kgatlhanong le malwetsi le gore di seke di a tshelana ka malwetse fa di le mmogo. O tla tshwanela ke gore o tsaye kgomo ya gagwe gore o ise ko bookelong jwa diphologolo go sa kgathalesege gore o tla duela madi a kana-kanang seo se tla netefatsa gore dikgomo tsa gago e tla nna dikgomo tse di tlileng go ntsha nama ya maemo a kwa godimo ga mmogo le mmeleke wa maemo a kwa godimo.

Dikotsi di le dintsi mo matshelong a batho di ka tlisa ke go ja nama e e tswang mo diphologolong tse di sa tlhabelwang. Gantsi malwetsi jaaka malwetsi a pelo, jalo le jalo, a ka tlisa ke diphologolo tse e leng gore ga di a tlhabelwa di tlile di ntse di na le malwetsi pele ga o ka diriwa nama ya teng.

Rooibos ke e nngwe ya ditlhokwa tse e le gore balemirui ba tshwanetse gore ba be ba na le sone. Jaanong gore ke kgone go byala rooibos yame sentle ke tla tshwanela ke go nna le mmu o tlhokile eng ke tla tshwanna le gore ke nne le lefelo le le gore le tletse thata mo go nang le metsi ebile ke tla kgona le gore ke le dirise gore ke byale rooibos yame sentle.

Balemirui gantsi ba kopana le dikgwetlho tsa gore metsi a ka tsaya dijalo tsa bona a ba a di gasetsa kgakala. Jaanong go botlhokwa gore balemirui ba nne le dikakanyo le go tlhaloganya gore ga gona le merwalela kapa tse dingwe tse e le gore di ka dira gore temothuo ya bona e nne ka tlase ga kotsi ba tla dira jang. Go botlhokwa gore ba diragatse go koleka ga metsi gore ba tsamaye ba lebise teng ko dinokeng tse di ka kgonang go tsaya metsi di a tlose teng pele ga dijalo tsa bona kapa balemirui ba bone.

Ke ne nka tswelela pele ka koleka metsi fa go na le dipula, gongwe ka bo ke dirisa go epa metsi go tswa ga mo tlase ga teng ga lefatshe ke kgone go koleka gore ke kgone go nosetsa dijalo tsa me. Thata-thata go boloka metsi ke sengwe se e le gore nka se dirisa tota ga gona le dipula kapa jaaka re buile merwalela.

Ke dikotsi di le dintsi tse e le gore balemirui ba kopana le tsona. Gopola jalo matsele a e le gore a na le go tlhaselwa diphologolo a tlhaselo le dijalo tseo di ka dira gore balemirui ba tsene mo kgatelelong e seng kana ka sepe. Jaanong balemirui ba diragatsa go peita ga mmogo le go tshasa diphologolo le dijalo tsa bona gore di nne di sireletsegile kgatlhanong le matsele gore ba kgone gore ba tsweletse molemirui ba bone pele.

Re na le mefuta e le mentsi tota ebile thata ya merogo e e jalwang mo dipolaseng mme ga go ntse jalo, go fetoga ga tlelaemete go na le go diragatsa gore merogo e amege ka tsela e e seng maleba. Gopola gore merogo merogo e jaaka e farologane e tla batla maemo a bosa a a farologaneng le a e le gore a ikemiseditse kgatlhanong le yone merogo eo. Jaanong ka ntlha ya tlelaemete e fetogile gongwe nako tse dingwe go ka nna le pula e ntsi kapa go ka nna le tlhokego ya pula ga go ntse jalo merogo e e nna ntse eme ka kgatlhanong.

Balemirui gantsi ba netefatsa gore dijalo tsa bona di nna ntse di sireletsegile ka nako tsotlhe. Jaanong go botlhokwa gore temothuo e nne ntse e agelwa legora. Ntlha e le ntsi le gore gantsi o ka kry-a merogo kapa maungo a e le gore a teng a e le gore diphologolo tse di tswang kwa ntle dikotla di tla go utswa kapa di tla go ja dijalo tseo e le maungo kapa merogo go sa dumelesegeng gore go ka be go ntse jalo gongwe e ka ba re bua gape ka malwetsi a e le gore a ka tlale diphologolo tseo kapa a tla le matsetse ao a e leng gore a ka feleletsa a tlisa balemirui gore bo seke ba nna teng.